Bengingaqala bona umonakalo ungangani begodu kwenzela bona, iinkhukhula lezi nazingasahlela godu zingakghoni ukurhurhula iintjalo zami.

Lokho kubangelwa kukobana akhange ngazise muntu ngerhwebo lami.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esimhlophe.

ISewula Afrikha, yona ayikghoni ukuzitjalela ikoroyi ngobunegi, ngombana ihlabathi yakhona ingafani naleyo ese-Ukraine.

Angisayiboni ipuphu yesiphila esibovu eentolo, ngombana iintolo zanje ziphethe ipuphu yesiphila esimhlophe kwaphela.

Ziinarha eziseduze naye, ngombana lezo ngizo ezizomsiza bona akhulise irhwebo lakhe bese nasele

Akusilo iqiniso ngombana iimfunda zeSewula Afrikha, zinabantu abadla umratha esikhathini esinengi. Okutjho khona ukuthi ipuphu iyathengwa.

Ungazama ukutjala iintjalo zakho endaweni enye.

Ukuthengisa isiphila sithengisela ezinye iinarha, kungaletha itjhugululo emnothweni wekhethwapha, ngombana singathola imali leyo esizoyithola lokha nasithengisa isiphila sethu.

Kufanele uthome wazise abantu ozobathengisela.

Imbewu yakhona ungayithenga eentolo, namkha uye emaplasini lapho kunamalamune ubawe khona imbewu.

Ayathengeka emaplasini amancani abasavukako.

Usutha khula.

Afumaneka lula, ngombana imizi eminengi inayo iinhlahla ezinama avocado.

Kungenzeka bona eenkomeni lezo azikho ezisikazi.

iye ngiyo inyama elungileko leyo, ngombana angeze yakugulisa namkha ikuphathise amathumbu, ngombana iinkomo lezo zahlatjwa zisesezincani ukuze zingatholi amagulo.

Iye, kungaba nobungozi khulu, ngombana kungagulisa abantu abayithengileko baphathwe mathumbu, namkha ngobunye ubugulo obuthileko.

Ungazinikela iinthelo ezifana namahabhula.

Ngokubona kwami lokhu kungenzeka kubangelwa yizinto ezinengana. Ikomo ingahle ingabi nokudla okwanele noma ukudla okungenamphumela omuhle emzimbeni wayo. Okwenza bona inyama ibe buthakathaka.

Awa, ngombana kungenzeka ukuthi inyama ibe neenkinga lokha nayihlatjwako ngendlela engakafaneli, zingase zingaphathangwa kahle ngesikhathi zokuhlatjwa. Uma iinkomo zifa ngokuzumako noma ngaphandle kokukhitjhwa kuhle kwegazi, inyama yayo ivame ukuba lula, ithambe futhi ingabi namandla. Lokhu kwenza inyama ingabi nehlanzeko futhi ingabi nenambitheko.

Ukunambitheka kwenyama kungahluka khulu, kuya ngendlela ikomo ehlatjwe ngayo noma ukuthi ihlatjwe ngubani. Ikomo nayihlatjwe mumuntu onelwazi uyayiphatha kahle, akhiphe igazi ngendlela efanele, bese inyama ivame ukuba nepilo futhi inambitheke kamnandi. Kodwana nayihlatjwe mumuntu onganalo ilwazi, kungase kube nokungaphumi kahle kwegazi noma ukuphathwa kumbi kwekomo okwenza inyama ibe nokunambitheka okungathandeki.

Iye, kuqakathekile khulu ukuhlukanisa iinkomo ngokuya kweminyaka noma esibayeni ezihlukeneko. Nazihlala ndawonye zingahluka ngobukhulu, ezincani zingacindezelwa zilale zingakalali kuhle futhi zihlale zikhathazekile. Lokho kubangelwa kukuthi zingakhuli ngendlela efanele futhi zithole izifo kalula. Uma uzihlukanisa kulula nokuzipha ukudla okufanele, kuye ngohlobo noma usayizi wayo, ngaleyo ndlela zikhule ziphile kahle futhi zibe nenyama enezinga eliphezulu.

Ungathengisela abantu abawadlako amathambo lawo namkha ungathengisela iinyanga, ezizokwenza imithi yendabuko.

Awa, angeke yathengiseka, ngombana ingabagulisa namkha ibaphathe kumbi laba abangayithenga.

Iye, ngicabanga bona zidla ngokwaneleko, ngombana zithole isikhathi esinengi sokudla, kusukela ekuseni kufikela entambama.

Iye, kuyinto elungileko kuze zizokukghona ukudla ngokwaneleko, inyama yakhona izokwazi ukunona inambitheke

Lokho kubangelwa yindlela ezondla ngayo namkha ezinikelwa ngayo ukudla. Nazinikelwa ukudla khulu zingaba nenyama enamafutha khulu.

Omunye nomunye umhlobo kufanele ube nesibaya sawo.

Iye, ziyawenza umehluko, ngombana iinkomo ezikhanjiswa ngeenyawo isikhathi eside ziyadinwa, ziphele amandla futhi nemisipha yazo kwenza inyama . Kodwana nazithuthwa ngeenlori azidinwa khulu, zigcina amandla futhi inyama yazo ivame ukuba mnandi, ibe sezingeni namkha eliphezulu.

Indlela elula kukobana abafuyi bakhethe ukuzondlela lapho zihlala khona bezidlele lapho.

Ngingafuna abodorhodere beenlwana, kuze ngithole bona kubangelwa yini lokho. Ngemva kwalokho kubalulekile ukuvikela iimpilo zabantu, ngakho angisoze ngayithengisa inyama engakaphephi ukudliwa. Lokho kuzongisiza ekugcineni ukuthi abantu babone bona ngimlimi othembekile.

Ngingalinda namkha ngingazama ukuthola omunye udorhodere engingamthola oseduze, ukuze kube nguye uzokujova iinkomo zami.

Kufanele ngibatjele bona balinde amalangana, ngizifake isihlahla esizokulwa nemikhaza, bese kuthi nasele ziphilile kuhle ngingathoma ukuzithengisa, ukuze ngithole imali eyaneleko yokondla umndeni wami.

Kufanele ngizise kathathu nanyana kane. Lokhu kuzongisiza bona zingaguli lula begodu inyama yazo ibe sezingeni eliphephile kubathengi.

Kufanele ngizifuye endaweni enezinga elihle lemvelo, lapho kunemithi, amanzi ahlanzekile begodu notjani obunengi, ukuze zithole ukudla okwaneleko. Kodwana kufanele ngicabange nangezinga lokutjhisa, nanyana izulu lendawo leyo, ukuze iinkomo zami zikhule ziphilile begodu zingaguli lula.

Iye, kusikhathi esilungile, ngombana zidala ngokwaneleko bona zingajwayela ukudla ngaphandle kokumunya ibisi. Lokho kunikela namakonyana la isikhathi esaneleko, sokobana zidle ukuze zikwazi ukuba ziinkomo ezikhula kuhle nezingaguli lula.

Iinkomo zami zebisi ngizisenga kabili ngelanga, ekuseni nantambama. Lokho kubonisa bona zisesimeni esihle begodu aziguli, okutjho khona bona angekhe zonde.

Ukusenga ngomtjhini kulula begodu kumsinyana, ukusenga ngezandla kuyinto ehle ngombana iinkomo zithola umuntu ozozinakelela ngokwaneleko bona zingalimali. Kodwana umtjhini wonga isikhathi begodu ukukhiciza ibisi elinengi, ngikho ngithi akufani